Owona mthetho ndingaza nawo, kukuba ikhrikethi kumabonakude ingadlali njengokuba idlala xa usestadium. Yanga ungaboniswa nje apho nalapho amanqaku ngamanqaku, ungaboniswa wonke.

Ndiye ndidibane nabahlono nje ixesha elincinci ze ndigoduke ndiyokukwenza umsebenzi wesikolo endiye ndawunikwa.

Eli gama ligama esiye saliqhela salifunda leqela lesizwe lethu, ngoku ke andiboni ukuba kungaba kanti kufuneka litshintswe kwesi sigaba.

Ukuba ibikhona i-rugby kwi eSports bendingadlala yona ngoba ngowona mdlalo unikisa umdla, ngowona mdlalo uthi xa uwubukele udlamke ujonge yonke into eyenzekayo, iintshukumo zabadlali, ukwazi ukuba udlamke nawe. Ngoko ke ingaba ngumdlalo wombhoxo.

Ndingathi mna owona mdlalo wonwabo ingaba yi-bowling. I-bowling inendlela yokudibanisa ulutsha nabantu abadala, ayingumdlalo ofuna ukuba umntu abe yi-age ethile kodwa ngumdlalo nje okwaziyo ukunxulumelanisa umntu omdala nomntu omtsha.

Endinomcebisa ngako kukuba aye kuceba awubeke lo mbono ze apapashe engingqini ukuba kukho lo mbono abantu abafunayo bangadibana ebaleni elithile ukuze uqalise umdlalo.

Abantu bayakuthanda ukwabelana ngezinto abazithandayo nabanye abantu nokuba bayabazi okanye ababazi, ngoko ke eyona nto idibanisa abantu luthando lwalo mdlalo umkhulu kangaka. Bayathanda ukuba bazi ukuba bakhona abantu abangafaniyo nabo abathanda le nto inye. Baye ke benze nolunxulumano nabantu, bazane nabantu abahlukeneyo.

Ndiyacinga imidlalo yebhodi yimidlalo ebekumele uba idlalwa ekhaya okanye xa umntu esakha ubuhlobo or ephuhlisa ubuhlobo nabahlobo bakhe, ayinguye umdlalo endinothi ungadlalwa esikolweni.

Indima edlalwa kukuba umntu abe kanti udlala imidlalo, uthatha inxaxheba kwimidlalo, ibaluleke kakhulu ngoba ngokwasengqondweni iyalukhulula uxinezelelo lwasengqondweni. Uthi naxa uqonda uba kukhona into ekucinezelayo kodwa xa uye wayozilolonga ngemidlalo uzive ungcono ukwazi nokucinga ngcono.

Mna andijoliselanga ukuba ndidlale imidlalo yokhutshiswano nto nje ndizonwabela ejimini ukuba ndilolonge umzimba, akunyanzelekanga ibe kanti ndiye ndihambe ndiye kwimidlalo yokhuphiswano.

Kungayingeniso ukufundisa abantu abesekhulile ukuqubha ngoba nam kulo nyaka ndizixelele ukuba ndizawufunda ukuqubha ngoba zange ndakufunda. So kubaluleke kakhulu ngoba awuyaazi into onothi efuneka uyenzile, mhlawumbi ungaba ngaselwandle kubekho umntu otshonayo funeke umsindise okanye nawe uye elwandle kube kanti ngokuba ukwazile ukufunda ukuqubha uyasinda kwiinto zokuba utshone.

Utamkhulu mna wam ndingamkhuthaza kakhulu ngoba yinto ekuye anqwenela uyenza, andinokwazi ukumvimbela ukuba ndimale ndimalele ekubeni efune uthatha isigqibo sokuba azolule umzimba ngokuba athathe inxaxheba kulo mdlalo.

Mna okona ndingakulungela yibhola yombhoxo. Ibhola ekhatywayo ndiyayigatya ekubeni uba ndibe kanti ndinokuyidlala. Ndingakhetha ibhola yombhoxo.

Eyona mpumelelo kwezemidlalo yimidlalo yeBanyana Banyana, umdlalo webhola ekhatywayo, baphucuke kakhulu kule minyaka idlulileyo ibhola yethu. Emveni kokuba uSiya eye wangu-captain webhola yombhoxo, ibhola yethu yombhoxo iye yaphucuka kakhulu. Nezinye nezinye, neminye neminye imidlalo singuMzantsi Afrika siyazingca ngoba siyawubona umehluko owenzekayo, nakwikhrikhethi njalo.